Mina ndzi vona FNB ku ri bangi leyi antswaka swinene hi mayelana na ti-student loans. Hikokwalaho ka ku, yi na ti-rate to cheap swinene for vadyondzi. Yi na ti-benefit to tala swinene for vadyondzi ni vatswari lava va tekaku loan yeleyo.

A swi koteki hikokwalaho ka ku, UIF yi endleriwe ku pfuna vanhu lava va lahlekeriwaka hi mintirho ya vona.

Mina ndzi vona hi nga ri swi nga pfuna vanhu hi ndlela yo saver mali. Handle ka ku va i hakela mali yo tala, i nga hakela hafu ivi i teka hafu leyin'wana i saver. Hala tlhelo i kha i hakela loan, leyi i nga yi teka ebangini.

Swi nga pfuna ku va hlayisa. Hikokwalaho ka ku, loko va kuma mali n'hweti na n'hweti after rifu ri hundzile, mali ya leyi ta kota ku ku va hlayisa na ku va xavela swakudya.

Swi hi olovele ngopfu hikokwalaho ka ku, a swi bohi ku ndzi ya exopeni, a swi bohi ku ndzi ti kuma ndzi ri na mali. Ndzi nga xava nkarhi wun'wani na wun'wani laha ndzi nga kona ka kasi siku rin'wana na rin'wana. A swi bohi ku va ku ri ndzi ya xava loko ri xa kumbe loko ri pela, nkarhi wun'wana na wun'wana ndzi nga ha no xava airtime.

Medical aid yi pfuna hi ku, nkarhi wun'wani na wun'wani loko ndzi vabya, ndzi nga ha no ya a ekhemisi kumbe ka dokodela ni ya kota ku pfuniwa. Kambe ku na ti-health insurance leti ndzi fanekele ku ndzi rhanga ndzi adimitiwa axibedhlele, ndzi kota ku ya ni ya claim-a mali va kota ku ni hakela. Loko ndzi nga and adimitiwangi axibedhela a va koti ku ndzi pfuna.

Swi vitaniwa credit record. Credit record i ku kamba, ku munhu a nga kota ku hakela mali leyi a ya ku a yi lomba. Before a nga se ya a ya yi lomba.

Ndzi nga vutisa ku, hi xihi lexi antswaku, ku apulayela loni kumbe ku apulayela basari?

Va fanekele va rhanga va kamba credit record ya munhu wo karhi, ku a nga kota ku hakela mali leyi a yi lombaka na? Ku naswona i hakela kahle swikweleti leswi a nga na swona na?

Swilo leswi ni fanekelaku ndzi swi tekela nhlokweni, i ku munhu loyi ndzi nga ta xaxameta yena, i ta yi hlayisa mali leyi na? I ta sala a hlayisa vana va mina kumbe muti wa ka hina na? I ta yi khoma njhani mali leyi loko mina ndzi nga ha ri kona?

Swi nga ndzi endla ndzi titwa ndzi tsandzeke n'wana wa mina. Kambe ndzi nga zama ku apulayela ti-bursary, ku kumbe ku apulayela loan ya vudyondzi hi vito ra wun'wanyana wa le mutini wa ka hina.

Swi na nkoka ku va na xona hikokwalaho ka ku, mali leyi yi va yi nga ta sala yi huma loko u hundze emisaveni, yi ta sala yi tlhogomela muti wa ka n'wina, kumbe vana va wena. Va nga hlupheki, kumbe ku yisa vana va wena exikolweni.

Baloon payment yi na mintswalo ya le hansi, naswona ya ku pfumelela leswaku u cincacinca mahakelo n'hweti yin'wana na yin'wana, tanihileswi wena u swi kotisaku xiswona.

Khombo ri kulukumba le ri ni ri vonaku i ku ndhawu yo hirhisa, mali yi ngo ha no yiviwa kumbe va khomiwa nkunzi.

Ndzi nga hleketa ku xava leyo sala yi hlayisa vana va mina. Leyi nga ta sala yi va yisa exikolweni. Leyi nga ta sala yi va hoxela mali n'hweti yin'wana na yin'wana loko ndzi nga ha ri kona.

Ku yisa maphepha hinkwawo, lama va ma kombelaku eka wena, hi nkarhi lowu va nga ta wa kombela hi wona.

Xivangelo i ku minkarhi yin'wani hi hlangana na swiyimo leswi ho ka hi nga, hi nga swi langutelangiki. So hikokwalaho hi ya hi ya kombela timali to hundza mpimo. Hikokwalaho ka ku minkarhi yin'wanyani, swilo swo humelela, munhu a nga swi langutelangi, munhu a nga swi vekelangi mali tlhelo.

Swivutiso leswi ndzi nga ta swi vutisa i ku, i ncini lexi va xi lavaka eka mina? Naswona, va ta va va teka mali muni eka mina na n'hweti yin'wana na yin'wana? Naswona, mina ndzi ta kuma mali muni kumbe vana va mina va ta sala va kuma mali muni loko mina ndzi nga ha ri kona?

I ku xava from-u currency yin'wani ku ya eka yin'wani. Munhu a ri na ku tshemba ku, leyi a xavaku eka yona yi ta n'wi tisela mali yo tala.

Ku ka i nga nyiki munhu PIN ya foyini ya wena. Na ku ka u nga nyiketi munhu PIN ya bank bangi ya wena.

Ndzi nga vutisa ku hi n'hweti, ni fanekele ndzi hakela mali muni? Kumbe hi n'hweti, vona va ta teka mali muni eka mina? Naswona mali leyiwani yi fanekele yi hakerisiwa ku yini?

Switandzhaku leswi mina ndzi nga swi vona leswi ni vona swi ri na nkoka swinene, i ku vamachonisa vo ka va nga ri na ntwela vusiwana, va kota ku ta emutini wa wena va fika va ku tekela, ndzhwalo leyi i nga na yona emutini wa wena, ku fikela loko i va hakela mali. Kumbe van'wani va vona va ku dlaya, hikokwalaho ka ku va i i ri karhi i tsandzeka ku va hakela mali.

Makhombo lama ndzi ma vona ku i ku minkarhi yin'wanyani, va ta languta leswaku wena i kote ku pfuna van'wani na, va nge se ku pfuna. Se loko kuriveni wena a wu tsandzeka ku pfuna van'wanyani, kumbexana ku na van'wanyana lava tsandzekaka ku pfuna wena, then sweswo swi ta endla ku wena i tsandzeka ku pfuneka.

Xivangelo xa ku ku va ku ri karhi ku durha i ku, loko u ya ebangini va va va ku pfune hi voxe kambe loko i tirhisa foni ya wena i va i ti pfune hi wexe.

Ina mali leyi hakeriwaka lembe na lembe ya hambana hi ku ya hi muxaka wa khadi ra xikweleti. Ku hambana ka leswi khadi ri endlaka swona, ku hambana ka tiko wa timali leti kombisaka eka khadi ntirho wa khampani ya vuhleri.

I nga nghena eka app i ri block-a hi ku hatlisa, kumbe loko i nga ri hava app i tsutsumela ebangini ka ha ri na nkarhi va ya va ya ri block-a va ri pfala va kota ku ku endlela rintshwa.

Khombo ro bangi ya inthanete i ku hi nghenisa mavito ya hina ti-information-i ta hina laha hi hanyaka eka misava leyi ku nga na vanhu lava va kotaka ku vona swilo hinkwaswo leswi endlekaka kumbe leswi munhu a swi endlaku eka inthanete, leswi vulaka ku swilo swa wena kumbe timali ta wena a ti hlayisekanga.

Mina ndzi vona swi ri kahle, hikokwalaho ka ku minkarhi yin'wanyani rifu ri nga ha no humelela eka nkarhi wun'wanyani mi kuma ku ka nkarhi wolowo a mi na mali. Kambe loko ku ri veni a ku ri ku ri na sosayiti leyi munhu a yi nga yi joyina kumbe inshurense yo karhi leyi munhu a yi tirhisaka yo lahla yi nga ta yi ta n'wi pfuna loko a tshuka a hlangane na rifu a nga ri hleketelelangi.

Manana loyi a nga yexe, naswona a ri na vana lavatsongo u fanele ku xava nxaviselano wa vutomi Life Insurance ngopfungopfu Whole Life, kumbe Time Life Insurance leswaku vana va yena va sirheleriwa hi vu hi vutlhelo ra timali loko a hundza emisaveni.

Ndzindzakhombo wa xilahlo, wu katsa vupfhumba bya timali lebyi pfunaka loko ku, ku fa xirho xa ndyangu hi ku pfuna ku hakela mali ya xilahlo ni swikoxo swa kona. Wu endleriwe ku pfuna ndyangu ku lahla munhu hi xichavo handle ka ku tika swinene hi hi timali.

Mina ni vona swi antswa ku a yisa ebangi, hikokwalaho ka ku ku na swilo swo tala leswi endlekaka hi nga swi langutelangi, kumbe ku nga endleka swin'wanyani mali yi yiviwa, kumbe mali a tekeriwa yona sweswo swi nga ha na antswa yi ya tshama ebangi.

Khadi ra debit i khadi ra mali leri u nga ri tirhisaka ku xava swilo kumbe ku humesa mali ebangini. Kasi mali yi huma exikarhi ka ka akhawunti ya wena ya bangi loko u tirhisa khadi ra debit, mali yi susiwa hi ku kongoma eka akhawunti ya wena. Ndlela yo pfula khadi ra debit ku pfula akhawunti na bangi u fanele ku rhumela tikhopi ta ID ya wena ya ndhawu swin'wana swo fana na ti pay slip kumbe ya mali leyi nghenaka.

Loko muhakeri wa ndzindzakhombo a lovile, akhawunti yi pfariwa kumbe yi cinciwa ndzindzakhombo yi ya yi yimisiwa. Vatswari xitulu xa le ndyangu kumbe loyi a ve a vekeriweke ntirho u rhumeriwa ti-notice. Loko ku nga si tivisiwa bangi ndzindzakhombo yi nga ha tshama yi tirha.

Swiphiqo leswi swi nga va ku kona i milawu yo karhata, yo nghena ni ku humesa mali. Ntswalo wu nga va wa nkarhi wo hlaya ntsena, tindleko ta le xihundleni, ku pfumaleka ka ti-benefit tin'wani, ku phyuphyiwa hi inflation, ku tsandzeka ku fikelela mali hi xihatla.

Hikokwalaho ka ku loko munhu a ti vekela mali hi yexe, ku nga humelela swilo swin'wana leswi swi nga ta n'wi endla ku a tirhisa mali liya. Se loko yi hoxiwe eka fixed a swi olovangi ku i hatla i yi kuma.

Mina ni yi vona yi nga ri mhaka ya kahle, naswona ni yi vona yi ri ndlela yo hlupha kumbe ku xanisa vakokwani.

Ku xava airtime hi USSD code, ku xava airtime hi banking app, ku xava airtime hi WhatsApp, ku xava airtime hi SMS, ku xava airtime hi switolo, kumbe ti-ATM, ku kombela vamakwerhu ku ku xavela.

Mina ni xava ti-data ta Telkom, leti ti durhaku ku fika fifty-rand kumbe hundred rand. Ni rhandza ku xava tona hikokwalaho ka ku ti ta na ti-data ta navusiku, na ti-data ta na nhlekani, naswona ti va ti chipile swinene.

Ku hluleka ku fikela mpfuno wa hatliseko ku angarhela ka vutomi bya moya, ku hluvukisa swidzidziharisi, ku hluleka ku sirhelela eka nhluvuko, ku hoxa xikongomelo xa ku hanyisa.

Nkoka wo hakela mali hi nkarhi swi endla leswaku vito ra wena ri nga yisiwi eka vanhu lava va nga ta ri veka leswaku wena a wu hakeli mali hi nkarhi. Naswona swi ta ku pfuna ku ri nkarhi lowu taka loko i lava ku pfuniwa i hatla i pfuneka hi ku hatlisa hikokwalaho ka ku u munhu wo ka a nga hluphi hi ku hakela mali hi nkarhi.

Lexi mina ni nga xi endlaku i ku vulavula na vanhu lava ni va kolotaka ni va hlamuseta situation leyi ni hlanganaka na yona, hikokwalaho ka ku vutomi byi na nkoka swinene. Kambe mali loko ni nga yi hakelangi ka nkarhi wa sweswiwani ni nga vulavula na vona ni kombela ku ku ya yi hakela eka nkarhi lowu taka kumbe eka n'hweti leyi landzelaka.

Vuphakeri bya vukorhokeri bya mina eka ku lomba mali etibangi, byi seketeriwa hi swikombiso swa nkoka swa ntolovelo, ntiyiso na ku titsongahata. Loko ndzi kombela mali ebangi ku tiyisisa ntiyiso, ku tumbuluxa vutshamo, ku tisirhelela vuxokoxoko, ku tirhisa mali hi nkoka, ku titsongahata eka swiendlo, ku tirhela ku kuma nseketelo lowu lowu titsongo.

Mina ni vona swi nga tshamisekangi, hikokwalaho ka ku, ku na tithekinoloji to tala eka minkarhi ya sweswi. Hi ndlela yo, hi ndlela ya ku ka ni nga tshembi leswaku na loko ni kha ni tirhisa foni ya mina a ku na munhu un'wana loyi a swi vonaka swileswi ni swi endlaku kumbe ku rhekhoda swilo leswi ni swi endlaku andzeni ka foni. So mina ni swi vona swi nga ri kahle ku cinca pin ya bangi hi foni. Hi ku vanhu va nga va va kha va rhekhoda leswi swi endlekaka endzeni ka foni ya wena. Hikokwalaho ka tithekinoloji leti hi hanyaka na tona eka minkarhi ya sweswi.

Mina ndzi ehleketa leswaku va rhandza ku tirhisa ndlela yaleyo ku kuma mali hikokwalaho ka ku swi olovile ku fika eka Shoprite va humesa nomboro leyi nga tsariwa ehansi, na na lD ya vona va nyiketa munhu loyi a nga ta va pfuna a va nyiketa mali, handle ka ku ya eka ATM lava nga ta fanekele ku fika va hlaya va va tlhela va kota ku twisisa before va kota ku pfuneka.